Nka ba eletsa ka hore ba rate bolo, ba dule ba ntse ba ikwetlisa mme ba ikokobeditse le ho shebella batho ba baholo ba seng ba fetile dilemo mong tsa bona ng ha ba ba bapala bolo, ba kope le dikeletso ho tswa bona ka mefuta hore ba tle ba hole ba rata bolo.

Ha re kwetlisa batho ba bang, re ka etsa tjhelete ka hore rona re qala seo e leng boikwetliso ba rona gym mme re mema batho ba bang hore ba tle ba tlo e tlisetsa ho yona gym ya rona, sena se tlo etsa hore kgwedi le kgwedi re be le lekeno ha ba ntse ba patala jwalo feela.

Nka mo eletsa ka hore tjhelete eo ae fumaneng a se ke a e ja bohlaswa, mme a e behele nako tse molemo a bone, se molemo seo a ka se etsang ka tjhelete. Jwalo ka ho ithuta makalane a fapaneng a dithuto.

Ke ile ka thuswa ke metswalle le motswadi hore ke je phepo e nepahetseng ya dijo. Ke qadile ke santsane ke le monyane, ha ne ba bona hore ke rata papadi tsena tsa bolo ba ile ba mpha dikeletso tsa hore kamehla ke le ke ntse ke ja dijo tse nepahetseng hore ke be le mmele o nepahetseng, ke kgone ho ikwetlisa hantle.

E, ke dumellana le sena hobane mona Afrika Borwa batho ba bangata ba na le ditalente, ba na le bokgoni ebile ba ka fihlella tse ngata ha ba kenela dipapadi tsena tsa matjhaba tjhaba ebe e ba bahlodi ba tsebahalang lefatsheng ka bophara.

Ntho ya pele o ka e etsang ha o batla ho ikwetlisa ke hore o ka qala ka ho matha hanyane hanyane ka jareteng, o bone hore ho fihlela neng, nako e kae pele o kgathala, mme ha ho tloha moo o ka leba wa lo bapala bolo hore mmele wa hao o tlwahele ntho tse jwalo.

Ee, disebediswa tsa sebele ke tsona tse thusang hore dihlopha ka bongata di hlole, mme di kgone ho fihlela tsona tsohle tseo ba di labalabelang.

Ke dumellana le sena, nna nka kgona ho e etsa ho matha Comrades Marathon hobane ena e bona haeba e le boikwetliso bo matla ebile e le boikutlo, boikwetliso bo ntlafatsang mmele haholo.

Ntho e nka e rekisang ke dipompong le masimba ana ao bana ba jang nka hloka makgolo a mahlano hore ke qale kgwebo ena ya ka. Nka etsa tjhelete e ngata hobane ha bana ba ile moo ha ba duliseha, ebile ba dula ba ntse ba batla ho ja ntho tse monate, mme batswadi ba tlabe ba ntse ba ba rekela tsona.

Batjha ba ikwetlisang ba na le boitshwaro bo botle hobane ba tseba hore dintho tse ngata tlameha kgwedi etswe jwang, mme sena se ka ba isa hole bophelong.

Ka nako ya World Cup mona Afrika Borwa, diphethoho tse ke di hopolang ebile hore di stadium tsa rona moo ho bapalwang bolo. Ho ne hona le melao e mengata haholo ho mang le mang a neng a tlameha ho e latela mme batho ba bang ba ne ba dula ba ntse ba iphumana ba leka mosing ha ba sa lateleng melao eo.

Dipapadi dingata empa ke tla qolla e le ngwe e ka sehlohong e leng ho sesa. Batho ba bangata ha ba rate ho sesa hobane ba re ba tshaba metsi, ba nahana hore metsi a tla ba kgama mme ha ba tsebe hore ena papadi ke eo, e bohlokwa haholo maphelong a bona, mme e etsa mmele o phole.